Re apara dikhiba, mesese, dikarose.

Ke akanya gore meaparo ya setso e ka apariwa kwa manyalong, meletlong, ka di Heritage Day kgotsa kwa mabollong le ka ditlhomamiso, eseng kwa di conference-eng.

Ke mesese, ke mesese, mesese e ya Setswana le di-apron. Ke bona e le mentle e le thata ebile ke bona e fa mosadi seriti fa apere yalo, a kopana le basadi ba bangwe.

Ke a tlhaloganya batho ba segompieno ba apara meaparo e e bontshang tsona di private part tsa mmele ke ka moo ke re ke bona e kare ke tsona tse etsang bana ba segompieno ba sa tlhole ba itlhompha, ba apare meaparo e bontshang dirope, matsele, tsone dilo tse ka sekgale, ne o ka se bone mosadi a apere diaparo tse ntseng jalo. Fela gompieno o kopana le ngwana, ngwana a ikaparetse matswele a tswetse ko ntle, marago a tlhagile, dikutu tse tsa marago di tlhagile , ke mathata.

Ditlhopa tsa diaparo di ka bontsha mekgwa e e tseneletseng e e jaaka diaparo tse di sa reng sepe, tse di bontshang poifo-Modimo ya bodumedi kgotsa mebala e e rileng le di pattern-e tse di tshwantshetsang meleto e e botlhokwa kana ditumelo tsa se moya.

Rona ka Setswana, mosadi ga a fetsa go nyalwa o tshwanetse go apara seshweshwe ke ka moo dilo tshwantse di etsiwe ka teng. Monna'teng o tshwantse go apara gempe e e entsweng ka lona lesela leo, le tshwanang le seshweshwe se mosadi wa gage tla be a se apere.

Diaparo tsa setso tsa Setswana tsa basadi di akaretsa tshokgwane, mosese o o mebala-bala, o o phuthegang, o o aparwang le blouse jo bo tsamaelanang kgotsa mepato kwa godimo. Matlalo a diphologolo le boya se diriswa sa setso thata se se diresediwang diaparo tse di neng di farologana ka boleng le bontsi go ikaegilwe ka maemo a setšhaba a moapari.

Kamano magareng ga setso le diaparo tsa basadi ke gore diaparo ke sesupo se se maatla sa setso, ke ditaele, di pattern le mebala e e bontshang boswa jwa morafe, dingwao le boitshupo.

Di ka tshela mmogo gobane segompieno ke bona se ba busetse tsona diphinifa ba di entse ka ee, material-nyana okareng wa segompieno-nyana o wa fashion, ke ka moo kere di ka tsamaisana fa o tseba motho o itseng go roka k'ore maybe a nke yona t-shirt-e ya gago, sekipa sa gago, maybe sekipa sa gago a se kenye ee, phisinyana ya tradition-e moo le moo, ebe sekipa fela se sentle, se kopaneng sona segompieno le sekgale.

Diaparo ke mofuta o o maatla wa go tlhagisa setso ka ditlamo tse di farologaneng, mebala le di pattern-e tse di fetisisang bokao jo bo botlhokwa, jo bo amanang le boitshupo, maemo mo setšhabeng le mekgwa ya botshelo jwa setšhaba.